Imvula eyawuyenza kakhulu umonakalo ey'tshalweni ubhuti angasebenzisa noma yiseyili la azokhona khona ukuvala iy'tshalo zakhe, ukuthi noma imvula inetha ingazoyenza umonakalo omkhulu. Angaphinde futhi ayenze ama-barricade mhlambe asebenzise noma yilawa weplanga ukuthi avikele iy'tshalo zakhe, ayenze ama-boundaries around them ukuthi avikele iy'tshali zakhe ukuthi zingazongenwa yimvula uma kunethwa. Angaphinde futhi ayakhe indawo ekuthiwa yi-greenhouse le eyenziwa ngamawindi amakhulu, kuze noma imvula inetha iy'tshalo zakhe zingazofinyelela amanzi bese ziyamosheka. Noma futhi okunye angakuyenza ukuthi avale iy'tshalo zakhe imvula mazinetha azivale neplastikhi elikhulu.

Usisi angasebenzisa noma abo-Social Development abazokhona ukuthi bamsize akwazi ukuthi abe nochwepheshe kule zinto eze-agriculture, a-athende noma amaklasi wakhona because bakhona kuma-skills development nabanye futhi abangamsiza ukuthi abe nolwazi olugcwele ngale nto afuna ukuthi ayenze. Bayakhona futhi nokuthi ba-provide noma izinto ezifana nabo-training ukuthi akhone ukuphokophelela phambili.

Uma kushisa kakhulu kuba yinkinga ngoba umhlabathi uyawoma leyonto iba nomthelela omubi kakhulu eyitshalweni nomuntu onozinto ekumele ukuthi azivune, ngenxa yokuthi ibulala izitshalo. Iphinde futhi ibulale nomhlabathi ukuthi kungabi khona okungena ngaphakathi, noma kungabi khona ukukhulela kuloyo mhlabathi loyo.

Ziningi kakhulu iy'ndlela zokuthi ungaphilisa inhlabathi mina engizaziyo kuhlangane nento abayibiza nge-soil fertiliser iyatholakala eyitolo into oyifaka ngaphakathi enhlabathini. Vula imigqa phakathi kwey'tshalo zakho noma chaphakathi komhlabathi ube ngathi uyagubha ngaphansi, bese uthela le-soil fertiliser le bese uyayivala. Noma okunye engikwaziyo ukuthi ungasebenzisa i-compost, izinto ey'fana nama-shell wamaqanda, ezinye futhi imanyo yey'nkomo noma eyey'mbuzi yizona ezivamise ukuthi zikhulise umhlabathi kahle.

Ngafunda lukhulu ukuhlukanisa imigca yomhlabathi uma uzotshala abanye basebenzisa upende, abanye basebenzisa i-chalk-u emhlophe, abanye basebenzisa neyitina ukuze umbala lo omhlophe uzokhona ukubonakala phezu komhlabathi, kuze ukhone ukubona la ugcine khona.

Kubaluleke kakhulu ukuthi umuntu avune izitshalo ngezandla ngokuthi uma uvuna ngezandla ziyawakwazi ukuncenga umhlabathi ukuthi kukhone ukutshaleka futhi nakusasa. Kanti mawusebenzisa imishini, imishini isuke imoshe imoshe umhlabathi kuze kungasatshaleki lutho ngokulandelayo so, okubalulekile ukuthi uvune ngezandla. Kuze ukwazi ukuncenga inhlabathi yakho ukuthi ikhone ukuthi ikutshalele ngesikhathi esilandelayo.

Izinambuzane zimoshile kakhulu iyitshalo ngibone ngokuthi mangifika iyitshalo zami zibukeke ngathi zidabukile, mangifika kanti iyinambuzane zifikile zadla iyitshalo zaphinde futhi zazalela phezu kwazo lezi y'tshalo lezo. Azifani iyinambuzane ngoba ezinye zazo zifike zazala ngaphakathi zahamba, ezinye zafika zadla zaphinde futhi zahamba, manje kubonakala futhi ngendlela iy'tshalo zime ngakhona. La kudleke khona kuyabonakala kuthi inambuzana ezingafani, akusona isinambuzane esisodwa esimoshile lapho kulezo y'tshalo lezo.

Angacala ngokuthi abize udokotela wezilwane ukuze akhone ukubona ukuthi inkinga ikephi phakathi kwalezi y'nkomo lezi bese angazama nokushintsha indawo le azihlalisa kuyo, noma ashintshe utshani lo obudliwa yizo izinkomo ngoba hlampe khona into engalungile eziyidlayo lapho. Noma akazondli ngendlela akaziphi ukudla okwaneleyo ukuthi zikhone ukuthi zikhicize lobisi loyo, noma futhi kungashintsha indlela like indawo la inkomo zihlala ngakhona, ukuze mhlambe emthunzini noma elangeni ngoba kushuthi khona lo la kunganelisekanga kuzo ley'nkomo zakhe. Ukuze zikhone ukuthi zikhicize ibisi elwanele ukuze akhone ukuthi afeze iy'dingo zamakhasimende akhe.

Kubuhlungu impela uthi uyazama ukutshala iy'tshalo bese kungabi khona obuvunayo ngonxa yokuthi ngesinye isikhathi usuke unganalo ulwazi olwanele ngale nto oyitshalayo, bese uyazipha isikhathi utshale hlampe ngenye indlela or indlela oyaziyo ejwayelekile kwezinye iy'tshalo. Bese uthi uyabuya emva kwesikhathi uthi uzobheka into obe uyitshayisile koda uma uthi uyafika kungabi khona into ungayivuna kule nto le oyitshalile, kuyadumazeka ngempela uthi uyayibuka into yakho kodwa ungaboni mehluko. Futhi sewufake namandla wakho uzikhiphile isikhathi sokuthi usiphe amanzi isitshalo sakho, usiphe ilanga elanele, usiphe nesikhathi usincenge bese kungabi khona okuvunayo emva kwalokho.

Kubalulekile ukuthi phambi kwazo zonke izinto wenze i-research yakho ufunisise kahle ukuthi kuyenziwa kanjani ukuthi ulungiselele inhlabathi yakho, nokuthi uwazi ukuthi yini efunekayo ukuze ube nomhlabathi okhona ukhipha iy'tshalo ezinhle. Nokuthi futhi uyayithola uyawuthola amanzi eyaneleyo ukuthi akwazi ukungenelela ngaphakathi, ukuthi noma umthela amanzi kwisitshalo sakho noma enhlabathini yakho ayafinyelela enzansi na, kuze akhone ukukusiza noma ngabe yini ozobe uyitshalile lapho.